Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bavame ukuthatha izinyathelo ezahlukene ukuvikela impilo yabo yengqondo. Lokhu kuhlanganisa ukubeka imingcele ngesikhathi sabo ku-inthanethi njengokwenza isikhathi zokungena nokuphuma, ukuvimba noma ukubika amazwana anobutha noma abagxeka abahlaselayo nokuxhumana nethimba labo labangani noma ochwepheshe bezengqondo ukuze bathole ukwesekwa, ukugxila ezimpilweni eziphilayo ngaphandle kwe-inthanethi njengokuzivocavoca ukuthatha ikhefu noma ukuzibandakanya nemisebenzi yokuzijabulisa.

Esikhathini esizayo amadivayisi ahlakaniphile azokhula ngokuhlanganisa i-AI izinzo ezithuthukile ne-five G okuholela kumadivayisi asebenza kahle aphendulayo futhi ahlakaniphile. Augmented Reality AI izodlala indima enkulu ekubambeni ikusasa lawo madivayisi ngokwenza okokusebenza kube ngokoqobo kakhudlana. Njengokuhumusha ngesikhathi sangempela, ukuqeqesha abasebenzi noma ukuhlinzeka ngezinkomba eziphuma kumathuluzi okusebenza. I-AR izokwenza amadivayisi abe amathuluzi asebenza nsukuzonke ezimbonini ezikoleni nasezimpilweni zabantu.

Izingoma zinomthelela omkhulu emizweni ngenxa yezingubo amagama nomlando womculo umculo opholile ungaduduza noma unciphise ukukhathazeka. Kuyilapho izingoma ezimnandi zingakhuthaza noma iphefumule uhlobo lomculo ludlala indima enkulu. Umculo wokholo ungakhuthaza, i-jazz ingaphephisa kanti i-pop ingakujabulisa. Izingoma zixhumane nemizwa ngokuvusa izinkumbulo ukwakha isimo sengqondo noma ukuqinisa umuzwa okhona.

Hawu mtanami, lolu hlobo lomculo engilulalelayo ilolo lwasekhaya, amahube, izigiyo, nezinye izingoma zomdabu ezisuka enhlizweni. Kusukela ngivuka ekuseni ngivula umculo ohlaselwe umphefumulo wami. Uma ngisengadini ngihlakulela izitshalo zami lezo ngoma zenza sengathi ngikhuluma nogogo nomkhulu abasadlula emhlabeni. Kuyangikhumbuza lapho sasikhuba impilo sobabili singakabi semadolobheni. Lo mculo awugcini ngokungithokozisa kuphela uyaphilisa sengathi umphefumulo wami uyahlanzeka. Ngizwa nginjalo ngikhululekile, ngiphephile futhi ngiseduze nemvelo. Uyazi nje lapho ulalela lezi ngoma ezidala umuntu uzizwa sengathi akagugile ngoba imizwa iyaphaphama izinkumbulo ziyabuya, kanti inhliziyo iyaduduzeka.

Esikhathini esizayo amadivayisi ahlakaniphile azoguqula indlela esiphila ngayo. Azosebenzisa i-AI ukuqonda imikhuba yethu okuzokwenza akwazi ukunikela izixazululo ezenziwe ngokwezifiso ngokusebenzisa i-six G ne-inthanethi of things IOT. Amadivayisi ozoxhumana phakathi kwawo kusukela ekhaya emsebenzini kuze kuyofika ezimpahleni esizigqokayo. Ukuze kubhekwane nezinkinga zokuvikela amadivayisi azosebenzisa AI security ukuqapha ukuhlasela nokuthumela izaziso ngokushesha end to end encryption ukuvikela idatha yomsebenzi zero trust model lapho idivayisi ngayinye ingathibeki ngaphandle kokuqinisekisa.